Ke bakgweetsi ba di-taxi le bone ba di-company jaaka yone Uber le Bolt. Mabaka a mmalwa a a tlhokang tirisano ke gore bakgweetsi ba dipalangwa tsa se setso ba bona bakgweetsi ba Uber kapa Bolt jaaka baganetsi mo kgwebong ka gore ba dirisa ditlhwatlhwa tse di kwa tlase le ditsela tse di motlhofo tsa thekenoloji.

Go tsamaya ka dinao ruri go na le melemo e mentsi ya boitekanelo, go akaretsa go tokafatsa pelo le matamo, go fokotsa kgonagalo ya malwetse a sa feteng jaaka bolwetse jwa sukiri le kgatelelo ya madi.

Fa lo dirisa Uber kgotsa Bolt le ditsala tsa gago, go ikaegile ka tsela e le dumelanang ka yone le tsela e tsone di dirang ka yone. Motho mongwe le mongwe o patela tlhotlhwa ya gagwe ka bonnye. Uber e na le ya mo mafelong a mangwe e e dumelang gore mongwe le mongwe mo a abelane le ba bangwe di tshenyegelo.

Lefelo le kileng ka ja nala go na le metsi, ke ka gopola ke kile ka ja mo lefelong le le botoka le le gaufi le metsi jaaka letšha kgotsa noka. Motlhala, go ja mo lefelong le jaaka Tapologo Lodge, mme tse ke kileng ka di palama tsa mo metsing ke sekepe se se golo sa go rwala batho le dikoloi.

Fa ke ne ke le mo boemong jo, ke ka mo raya ka bonolo le tlotlo ke mo tlhalosetsa kotsi ya seo a lekang go se dira. Ke ka mo raya jaana, motswalle wa me ke a tlhaloganya gore o batla go leka go lokisa koloi ya gago mme ke tshwenngwa ke gore go ka nna le kotsi fa o sa itse sentle ka se o se dirang.

Go diega ga maeto a maleele a sefofane go ama maitemogelo a bapalami ka tsela e e maswe ka gonne go baka bapalami ba ikutlwe ba lapile kgotsa ba tshwenyegile fa ba tshwanelwa ke go leta lobaka lo lo leele mo sefofaneng.

Ee, ke nnete gore mafelong a a nang le batho ba le bantsi jaaka metse e megolo. Mafelo a boemafofane, go ka nna le mola o mo leele wa batho ba ba emetseng ditekisi mme seo se ka baka mathata a go tshwana le batho ba ka tsena mo dipakaneng kgotsa mo tirong ba di .

Dibese tse di kwa godimo di ka nna bothata jo bogolo mo bogoding ba ba nang le bothata jwa go gagamatsa kgotsa go palama. Mme fela go ka diriwa dilo tse mmalwa go thusa gore bagodi ba kgone go palama dibese ba sa sitege jaaka go dirisa dibese tse di nang le tsela ya go fologa.

Go tokafatsa taolo le kgatelopele ya tshedimosetso, dithoto di kgona go salwa morago go tswa mo lefelong le go fitlha mo seemong sa tumalano. E fokotsa tshenyegelo le go timediwa ga dithoto.

Mosola wa baesekele ke sengwe se se nang le melemo e mentsi jaaka mosola wa mo botsogong, boikwetliso jwa mmele. Go palama baesekele ke mokgwa o montle wa go itshidila mmele o tokafatsang pelo, mesifa le botsogo go ka kakaretso.

Ke molao wa go latlhegelwa ke lebelo le le beilweng. Batho ba le bantsi ba itlhokomolosa molao wa lebelo, segolobogolo mo mebileng ya magaeng kgotsa e e senang e kgolo, ba gopola gore go palama ka lebelo le le kwa godimo ga go kotsi. Mme ditlamorago tsa go sa latele molao wa lebelo, go fetolela lebelo go oketsa kotsi ya kotsi ya koloi, segolobogolo le fa maemo.

Ee, ke boammaaruri le gore bese e ka nna mo nakong ka dinako tse dintsi. Lebaka lengwe le le tlwaelegileng la go siwa ke bese, go diega go fitlha mo boemelwaneng ka ntlha ya maemo a kwa legae kgotsa tseleng. Tlhaloso, akanya o le mo lefelong la gagwe, o go ya tirong ka sethoboloko mme ga o lebelela nako ya go tswa sentle o akanya gore ke sa ntse ke na le nako o a iketla jang.

Tsela e le pabalesego di amang ka yone, go tsamaya ka baesekele. Dikgwetlho, go tlhola ditsela tse di kgethegileng dibaesekele di ka tshwanelwa ke go arogana tsela le dikoloi tse dikgolo. Tharabololo ke go aga ditsela tse di kgethegileng tsa baesekele tse di arogantsweng le dikoloi.

Ke ka ntlha ya go sa di ketse ditlwaelo tse di tlhomameng tsa na. Batho ba le bantsi ba tshoga ka nako e gaufi le nako ya go tswa ba seke ba tlogela nako e e oketsegileng ya maemo a sa solofelwang jaaka pharakano. Ditharabololo tsa go thibela pharakano ke go tokafatsa dipalangwa tsa setšhaba, dibese, terene le ditshukudu tsa setšhaba di tshwanetse go nna di le teng ka bontsi di le mo nakong di sireletsegile.